Ixesha endalithanda kakhulu kuhambo lwam kuxa ndandisiya eMpuma Koloni nosapho lwam. Lo yayingowona mzuzu ulungileyo kuba sasikunye sonke emva konyaka onzima. Sathenga ukutya okuninzi, kuquka iilekese namashwamshwam ebesikuwuthanda kakhulu. Sasicula kwaye sidlala iingoma zethu esizithandayo njengangoko sasisebenzisa inqwelomafutha yosapho lwethu ukuhamba kolu hambo olude kwaye yilo , yilo into eyabangela ukuba uhambo lube mnandi.

Xa umntu ebhaqwe eqhuba ngaphandle kwephepha mvume elisemthethweni, oko kwanele nje ukwaphula imithetho yendlela kodwa ikwafana nokwaphula umthetho. Ukuziphatha kakubi ngolo hlobo nokukhokelela kwisohlwayo esiqatha. Ukuqhunyaniswa kwelayisensi kwaye kwimeko ezinzima nokuvalelwa etolongweni. Kwenzela ukuba akwazi ukugilisa abantu kalula kuba akanalo ulwazi olunintsi kangako ngokuqhuba imoto. Ngoko ke kuba lula ukuba angagilisa abantu kwaye nezindlu zabantu okuzawukwenza yena ukuba makabhatale aba bantu.

Andikuthandi ukuhamba ndisebenzisa ibhasi njengendlela yothutho. Izizathu zam zezokuba ibhasi icotha ngakumbi. Oko kuthetha ukuba iza kuthatha ixesha ukuba ndifike kwindawo endisiya kuyo. Okwesibini, iibhasi azikhululeki njengangoko, kwibhasi awukhuleleki njengangoko kwindawo phakathi kwendawo yokuhlala elinganiselwe umntu omnye. Ngoko ke awukwazi ukuhamba njengoko ufuna. Okwesithathu, iibhasi zifuna ukuba umntu alinde aze azibambe xa efuna ukuya kwindlu yangasese kuba azimisi ndawo, kukho iindawo ezithile apho aya kuma khona.

Okokuqala, abantu babezakufika ngokukhawuleza kwiindawo zabo njengoko uloliwe uyakhawuleza. Okwesibini, uloliwe uyakwazi ukuhlalisa abantu abaninzi ngokungafaniyo nebhasi, ngoko ke abantu abaninzi banokunikwa ithuba lokuhamba ngaphandle kokulinda iiyure ezininzi behamba ngenxa yendawo. Okwesithathu, uloliwe awubizi kakhulu xa ufuna ukuhamba, ngoko ke abantu abangakwaziyo ukufikelela kwiimali ezinkulu zokuhamba banokunikwa ithuba lokuhamba kuba uloliwe akabizi iimali ezininzi.

Ukungalungi kokusebenzisa indlela yokuthutha iimpahla kukuba, okokuqala, kukusetyenziswa kwamandla aphezulu ukuhambisa iyunithi enye yempahla. Izithuthi zendlela zisebenzisa amandla amaninzi kwaye namafutha amaninzi kunezinye iindlela zokuthutha komhlaba. Ilungelo lendlela kwabelwana ngalo, kwiindlela zikawonkewonke ilungelo lendlela kwabelwana ngalo nezinye izithuthi. Nto leyo eyandisa ukhuseleko kunye nemingcipheko yokhuseleko, kunye nokubakho kolibaziseko olungalindelekanga, kuba zininzi iindlela iimoto ezisebenzisa indlela enye.